Irhabi yivunulo yesikhethu embathwa bentazana besiNdebele lokha nasele benze isiko.

Isikotjhi yivunulo yesiNdebele embathwa bentazana bamaNdebele.

Umdzegana yivunulo yesiNdebele efana nesirholwana embathwa khudlwana bentazana besiNdebele.

Umnayilani yivunulo yesiNdebele embathwa bomma.

Umgari yivunulo yesiNdebele embathwa bobaba.

Umadalanyana sisetjenziswa esisebenziswa bobaba lokha nabaya emnyanyeni wesiNdebele.

Umbalo yingubo embathwa khulukazi bomma nanyana bobaba lokha nakunomsebenzi wesiNdebele.

Unokhethwako yingubo ekhethiweko ehlukileko kunombalo embathwa bomma bamaNdebele.

Umtshurhwana yingutjana encani embathwa bomma emahlombe.

Isihlohlo yingutjana ekudlwana embathwa bomma.

Umncwazi yinto efana nesigqongo ethwalwa bobaba ehloko.

Umkhala uthwala bomma wenziwe ngomncamo.

Yingubo encani embathwa emahlombe.

Matekisana ambathwa babantu bengubo.

Iqakatheke ngokuthi ifundisa abantu abamaNdebele ukuthi kufuze kobana bavunule bunjani.

Isiko kimi litjho kobana umuntu kufuze alilandele ngokuya ngokomhlobo angiwo.

Izambatho engizimbathako zesiko zihluke khulu kunalezi ezimbathwa bobaba ziyaveza kobana lo mumuntu wembaji lo mumuntu wengubo ngendlela ezakheke ngakhona.

Ligqatjha, mratha, mgade mabhontjisi kanye nesiphila.

Lilimi lesiNdebele engilikhulumako ekhaya kungombana ngimiNdebele begodu ngihlala nabantu abakhuluma ilimi lesiNdebele.

Ngiyavuma iye umvumo uyawuveza umvelaphi yomuntu.

Zekolo zidlala indima ehle khulu esikweni lekhethu isiNdebele.

Umnyanya wesiko lekhethu engiwuthanda khulu liqude ngombana iqude limnandi khulu begodu lisiko lamaNdebele abantu bambatha umvunulo wesiNdebele.

Lami isiko lihlonitjhwa ngendlela ehlonipheke khulu ngombana nathi abantu bamaNdebele siyawahlonipha amanye amasiko wabanye abantu.

Ukuthiywa komuntu kuveza umphumela omuhle esikhathini esinengi ngombana kusuke umuntu loyo alandela eenyathelweni zomuntu athiyelelwe ngaye begodu athola amatjhudu.

Amagugu ahlonipheke khulu esikweni lethu kulandela amasiko wesiNdebele.

Abantu abadala banomthelela omuhle khulu esikweni nakimi kungombana basifundisa izinto ezinengi ezimayelana nesiko lesiNdebele negade singazazi.

Ziindatjana ezimayelana nepilo yakade nokobana bekuphilwa njani esikhathini sakade.

Engikwenzako kobana isiko lami kube lisiko elikhethekileko kukulihlonipha ngaso soke isikhathi nokulilandela.

Kugida ingadla khulu kungombana abanye abantu abakwazi ukugida ingadla abasiwo amaNdebele.

Esikweni lami akukho ukuninana begodu akukaqalwa khulu zefundo.

Ngiyavuma ngiyazikhakhazisa khulu ngesiko lami kungombana lihle begodu liyathandeka nemvunulo zakhona.

Iinkundla zokuthintana zilithinta kumbi khulu isiko lami ngombana abanye abantu basuke balisebenzisa ezintweni ezingakalungi nezimbi.

Zizinto esizenzako ezimayelana nesiko lethu nevunulo yethu abangayizwisisiko.

Sisembatho esenziwe ngesikhumba sekomo, esembathwa bobaba bamaNdebele.

Iphotho yiphephethu le embathwa bomma esele bendileko.

Iphephethu sisembatho esimbathwa bentazana bamaNdebele lokha nabathombako.

Ivunulo yesiNdebele embathwa bobaba namkha masokana amatjha.

Yivunulo yesiNdebele eyenziwe ngesikhumba, embathwa bentazana lokha nabenze isiko.

Itjorholo yivunulo embathwa bobaba bamaNdebele.

Yivunulo embathwa bobaba abathetheko, bamaNdebele.

Amapatlagwana manyathelo esele sekamadala, aphelelwe sikhathi.

Yivunulo embathwa bobaba bamaNdebele, lokha nabaya eminyanyeni.

Ibhengela yivunulo embathwa lapha emikhonweni.

Amanambasikhambe mateksana, amanyathelo amateksana, ambathwa bomma.

Kumbathwa babantu bengubo nabasele sebazipotjongileko eendlebeni.

Ibherede kufana nesigqoko, kuthwalwa ngiwo woke umuntu.

Idzila yivunulo ethandwa kuvunulwa bomma, khulukhulu bamaNdebele lokha nabazirhabisako, bambethe isikhabo.

Mncamo ombathwa babantu bengubo lokha nabaya emnyanyeni.

Iyerhana kwenziwa ngomncamo, kumbathwa bentazana bamaNdebele lokha nabaya equdeni.

Ingejana imbathwa bomma bamaNdebele lokha nabaya eminyanyeni yesikhethu.

Ingwani ithwalwa ehloko, imbathwa ngiwo woke umuntu ukuzivikela ekutjhisweni lilanga.

Ikghororo yivunulo yesiNdebele embathwa bentazana lokha nasele sebaya equdeni, nayipheleleko.

Umlingakobe yivunulo embathwa bomma lokha nabaya emasokaneni, emnyanyeni wamasokana.

Inyoka silwana esikhamba phasi ngamathumbu, begodu siyaluma, siyingozi.

Inyoka imbathwa lokha abomma nabaya emnyanyeni wesiNdebele.

Incagu yizembatho zabantu besilisa.

Yivunulo embathwa masokana wamaNdebele lokha nasele sebabuya ekuphetheni isiko.

Awa, akukavumeleki kungombana isithimba yivunulo embathwa bomma kwaphela, ingasi abobaba.

Isiqobotjhelo siqobotjhedlwana esincani esisebenziswa ukukanapela ingubo, lokha abomma nabayimbetheko.

Itjholo yingutjana encani abomma abathanda ukuyiphosa emahlombe.

Icuba manyathelo amahle, arhanyisiweko isiNdebele.

Iraso yivunulo embathwa bomma bamaNdebele namkha abentazana, eyenziwe ngomncamo.

Yivunulo embathwa bentazana bamaNdebele.

Yivunulo embathwa bentazana bamaNdebele lokha nabaya equdeni.

Umdzegana ziinrholwani ezincani ezimbathwa bentazana bamaNdebele edinini, lokha nabaya equdeni.

Manyathelo amahle ahlotjisiweko, ambathwa lokha nakuyiwa eminyanyeni.

Yinyama yekomo eyosiweko, yabekwa elangeni.

Yikapo encani esetjenziselwa ukusela utjwala besintu.

Yingubo esetjenziswa babantu besiNdebele, lokha nabenza iminyanya.

Unokhethwako yingutjana ehle, encani, embathwa bomma.

Yingubo encani embathwa bomma, namkha bentazana esele benze isiko lesiNdebele.

Yingwani embathwa bobaba bamaNdebele lokha nabaya emnyanyeni.

Yingwani ethwalwa bobaba ehloko.

Uthwalwa ehloko babantu ebenza umnyanya.

encani embathwa bomma emahlombe.

Mateksana unomatlawana, ambathwa bentazana.

Iqakatheke khulu ivunulo yesiNdebele lokha nakunomsebenzi wesiNdebele, bakwazi ukuyimbatha babe bahlale, bafanelwe.

Isidonodono yingubo ekulalwa ngayo.

Ingwani imbathwa ehloko bantwana abancani.

Ingungu, yingungu ebethwa lokha nakunamathwasa.

Mvumo wesiNdebele ovunywa lokha nakunomnyana.

Lokha nakunomnyanya wamasokana.